Ditlhotlhwa tse di kwa godimo tsa data, di paledisa batlhokatiro go batla tiro online, go ithuta le go ikopanya le batho. Ka jalo, di fokotsa menyetla ya bona ya go bona tiro.

Ke dirisa Telkom LTE data, ke e reka ka diranta di le makgolo a mabedi le masome a matlhano robonngwe. Ke fiwa masome a matlhano GB, ke a malatsi a le masome a thataro nngwe, ke e dirisa go tsena mo interneteng, go dira dipatlisiso, go leba di-video le go buisana mo jaaka WhatsApp-o le Facebook. Ke e tlhopha ka gonne e na le boleng jo bo siameng ka theko, e bo e tsaya lobaka lo loleele pele e fela.

Kgwedi e e fitileng ke rekile Telkom LTE data, ya diranta di le makgolo a mabedi le masome a matlhano robonngwe, e e dirileng malatsi a le masome thataro nngwe. Fa o reka data, lebelela theko, boleele jwa nako, lebelo la kgokelo, tshepo ya network-e le gore data e lela jang go ya ka tirelo ya gago.

Ke data ya di-gig-e di le masome tlhano. Nka rata ga e ka tsena ka letsatsi la mathomo la kgwedi.

Thekenoloji ya five G, e tla potlakisa lebelo la inthanete, e tokafatse ditshedimosetso le kgolaganyo, e tla thusa madirelo jaaka video streaming, LOT le smart cities. Ditšhono tse di ka tlhaga, di akaretsa dikgwebo tsa internet, dipatlisiso le di diriswa tse di ikemetseng.

Data ke tshedimosetso e o e rekang ka founu, gore o kgone go tsena mo inthaneteng. Tsala ya gago a ka e reka ka go dail-a star one eighty hash kgotsa App-e ya network-e ya gagwe, e mo thusa go romela melaetsa, go bitsa ke video le go batla tshedimosetso mo inthaneteng.

Fa data ya me e ka fela pele ga nako, ke leka go e reka ka nako kgotsa ke fokotsa ka go tima didiriswa tse di jewang data e ntsi, jaaka didiriso tse di tsamayang ka morago. Go netefatsa gore data ya me e bolokegile, ke leka go e dirisa ka kelotlhoko.

Nna ke rata go reka mowa, mme ke o fetole go nna data ka, star one eighty hash. Tsela eno e thusa go laola madi ame sentle ka gonne, ke fetola fela se ke se tlhokang. Re ka boloka madi ka go dira mowa ka tsela eno, ka gonne data ya converted airtime gantsi e sena ditlhopha tse di kgotsofatsang mo ditlhopheng tsa data tse di rekisiwang ka tlwaelo, ebile o ka e dirisa ka fa o batlang ka teng.